Makhombo a nga koho ku ri vanhu a va hakeli van'wana a va hakeli hi nkarhi.

Ku ri va ta swi kota ku hlayisa mali va va va ta swi kota ku ri va kuma muholo ya vona swilo swo tani.

I nga famba ebanch ya le bangini or i pfula application ka phone ya wehe i langutisa ti ti ti ti tibangi tin'wani ta swi kota ku ri ti ku nyika pin ya wehe hi app loko u swi lava wa swi kota ku ri i nghena endzeni ka branch i va vutisa ku ri va va va va ku resert-ela khadi ya wena.

E ntswalo wo ku nga cinci a wu cinci swi vula ku ri loko i loko u le ku hakeleni wa swi tiva ku ri ni hakela mali yo ya ku hlaya so and then ku ntswalo lowu cincacincaka wolowo i byela hi makete ku ri timali ta koho nkarhi wun'wanyana u ta hakela ku ku hundza leyi u yi toloveleke nkarhi wun'wani na u ta hundza i ta hakela ku ri leyi u nga yitsongo nkarhi wun'wana i ta tshama yi ri tano.

Mehe ni nga tsarisa vana va mehe ni swi tivi ku ri vana va mehe loko no lova laha hi vona va ta kuma timali ta vona a ku na munhu a nga ta fika a vula ku ri no me ni ta pambula leyi n'wehe ni ta mi nyika leyi e-e loko ni tsala ku ri vana va mehe va kuma mali ya ku hlaya la va ta yi kuma hi mali yaleyo.

E ndzindzakhombo ya movha i pfuna i ku ri loko wo nghena ka nghozi wa swi tiva ku ri i ta vula na vanhu lava va va va va va va va va va ndzindzakhombo va ta swi kota ku pfuna ku hatlisa hayi ku ri wena u teka mali endzeni ka ka xikhwama xa wena u humesa ku ri u ta hakela ku na xihoxo ka movha.

Inshurense ya vutomi i tirha ku ri i ta swi kota ku nyika vanhu lava nga sala ku fana na vana va wena or ku loko ku ri na vanhu va hlayisaka ku ri va ta swi kota ku hanya loko u nga ri kona i tirha ngopfu ya swi kota ku ri i i sirhelela vana va wena or loko ku ri nuna or nsati wa wena loko u nga u nga ri kona.

Swi nga pfuna ngopfu hi no va ku ri vanhu va ta swi kota ku ri va kuma ti ti-loan hi mali hi rate yi nga le hansi ku hayi ku ri munhu a hakela mali leyi nga ta n'wi tlimba.

Munhu wa swi kota ku ri a ti endlela loko a lava ku hakela swilo wa swi tiva ku ri u nghena ka app ya yena a swi a a a a ku a a a swi laveki ku ri a fanele a ye e e ti-Pick n Pay etixopini leti va a fanele a tshama nkarhi wa ku leha a lava mali ya yena.

Vamabindzu va swi kota ku ri va vona ti-profit i na na na na na na na na inana na mali ta koho timali ta koho leswi swi fambelana na ku ri kharensi I le i na matimba na.

Swi pfuna ku ri i swi tiva because swi laveko ku ri i ta tiva ku ri inshurense waloye i ta sungula ku tirha rini and na na koho ku ri loko i pfuna munhu loyi a nga yi a nga yi pfula inshurense yaloye.

Ku ri munhu a langutisa ku ri leswi a swi hakelaka sweswi i yini a nga susa yini a a a a a nga cinca yini ka ka ka ka ka mahanyelo ya yena wa mali.

I nga khetha vana va wehe e munhu u hanyisaka na yehe ku ri e nuna wa or nsati wa wena i or loko u nga na yena nuna kumbe nsati i fane i teka maxaka lava u nga va tshemba ngopfu swi swi laveka tano u fanele u hlawula hi vutlhari i xivangelo ku ri vanhu van'wana a a a a va tshembiseki that's why i fane i hlaya i hlaya kahle ku ri i ta i ta i ta khetha mani.

Swipfuno swa vutshunguri swi i i i ku ri i pholisi yo ku ri i ku u kota ku pfuna munhu loko ku lava ku ri a ye e e e exibedhlele or a kuma e mirhi. I ti i pfuna ku ri munhu loko a hakela a a a a ku na xivangelo ku ri a hakela extra or loko ku ri na emergency or mhaka ya ku a a a a a a a wa swi kota ku ri a claim ka ka medical aid ya yena.

I nga tirhisi ti-network to ku talatala loko u fana na ti-network ta republic loko u nghena endzeni ka app ya wena.

A swa pfuna mara swo swo swi swi swi swi swi boeha ku fika laha ku nga ri ku a swi koti ku vulavula na munhu straight nkarhi wun'wani nkingha ya wena i lava ku ri i vulavula na munhu so ti-bot ka ti ka ti-app leti so swa pfuna ku ri swi antswisa ku ri munhu a nga tshami a le bangini ku ri a le ku vutiseni ku ri ni kombela ku ri ni pfuniwa hi swilo swa so wa swi kota ku nghena ka app ya wena.

Mehe ni vona tibangi to ku to ta right i ABSA na Standard Bank ni vone ku ri voho va va va va va va ri na ntshunxeko ku ri va swi kota ku ri va pfuna vana lava va xikolo i ti hi leswa swa swichudeni swa swa le yunivhesiti ku ri va va va kuma mali na ti akhawunti ta koho ti ti ti ti endleriwile ku ri vanhu lava va swi koti ti na ti-benefit na ti-rewards ta ta kahle ngopfu for student.

Fanele ku ri i kuma swilo swa ku fana leswa swa ti-stop order swi tivi ku ri n'hweti na n'hweti ku na mali leyi sukaka ka akhawunti ya wena loko u hola e mali leyi ya tshama ya vekiwa a yi khomiwi and ya kula i kuma i ti-interest.

I ku ri u veka mali e mali leyi i i i i i tshama nkarhi wa ku leha loko yi vekiwile ene i kula.

Mehe ni nga lava ku twisisa ku ri loko vanhu lava va le makayeni va nga swi kota ku ri va tirhisa e e inana leyi e e e mobile money leyi ku ri va etifonini va nga na data swi lava ku va va ri na data phela i tsundzuka ku ri phela vanhu lava va le kule na ti na na na na na na na na na na na na na tixopo so yi fanele yi hleketela voho ku ri he-e swilo leswi swi ta va pfuna ku ri a swi na data na swilo swa tano na.

Hayi Nsuku a nge yi kumi mali ya yena ya UIF swa ku fana na leswi swo swo swo swo ku hlantswiwa timali phela a swo a hi swona sweswo leswi u swi fanele ku ri mulandzeli wa maphorisa phela nkarhi wun'wani and a nga qualify ka ka ka ka ti-benefit ta koho na lava va UIF a va pfumeli a va pfumeli swilo swo .

E ku ri munhu a nga khomi xibukwani a a a loko a fanele a endla ti-transection ta yena a a ku lavi ku ri a tshama a ye e e e e molo or ebangini straight ku ri a ta a ta a ta swi kota ku ri a pfuniwa swo hlaya.

ntsengo ya mali ya dyondzo loko yi ri henhla i i phusha vatswari ku ri va ta teka ti-loan ku ri vana va swi kota ku ri va va va va va ya va ya exikolweni mara va va va swi kota ku ri va langutisa futhi na ti-interest rate ku ri mali mali leyi va ta hakela nkarhi wa ku fika kwini na koho inana swi swi ta tshama njhani ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka n'hweti na n'hweti loko va va va langutisa ti-budget na na leswa mali.

E tibangi ti lava vumbhoni bya adirese ku ri va swi kota ku ri ku nga vi na leswi swa swa swa swa vugevenga fraud va swi kota no va verify i ntiyiso munhu yaloye wa hanya na hi yehe a nga endli swo swo swo swo swo swa ku huma endleleni nakona i nawu wa koho wa le tibangini swilo swo maphepha va nga va tirhisa swi fana na le swa swa swa swa swa le emfumeni ku ri ya mati statement xa le bangini contractor leyi u nga u tshama koho or laha a suka emfumeni.